Isizathu esenza lokho ukuthi abantu bawela kwimikhiqizo izimpilo mbumbulu ukuthi bazama ukuthi.

Umphakathi kumele ufundiswe ukunakekela labo bantu. Kufanele kube khona indlela ukuthi labo bantu bakhone ukuhamba endaweni. Mhlampe bafakelwe amabholi noma indawo yokuhamba engakhona ukuba.

Indlela yokufundisa abantwana besikole ngezifo ze-depression ne-anxiety ngicabanga ukuthi ngoba ibamba abantu besilisa kakhulu or noma abafana kakhulu ukuthi bafundiswe ukuthi kulungile ukuthi bakhale noma bakhone ukuchitha okuse enhlizweni komunye umuntu.

Abanye abantu bathanda imithi yesintu ngoba besuke bekholelwa ukuthi yona isebenza kangcono kunalena yesimanje. Okunye-ke abantu abaningi besuke bebalekela lezi zinto ezifakwa emithini yamanje.

Indlela engicabangayo yokusikela yokusekela labo bantu abakhubazekile noma abagulwa ingqondo ukuthi sibabekezelele futhi sikwazi ukubakhulumisa kahle ngendlela singalwi nabo.

Indlela engingasiza ngayo abantu abanokukhubazeka ngokwengqondo nangokozwelo ukuthi ngibahlanganise ngivule into ekuthiwa i-life support group. Lapho bezohlangana bakhulume ngazo iy'nkinga zabo lezi abanazo bakhone ukuthola ukuthi akubona bodwa banalezo zinkinga, kepha wonke umuntu unezinkinga and uyazama ukuzixazulula.

Ukubiza kwemithi emakhemisi sekunyuke kakhulu lapho abantu abaningi abagulayo abasakhoni ukuyithenga leyo mithi kuze kufike esigabeni sokuthi abantu baze bashone.

Imiphumela yokushoda kwempahla yokuvikela inzalo emakhaya ukuthi abantu abaningi bayakhulelwa futhi nezingane ezisasezincane ziyakhulelwa ngoba zisuke zenza ucansi zingakulungele lokho.

Thina singumphakathi sizizwa sijabulile ukuthi namuhla kuzofika umtholampilo ohamba ngendlwana, sizizwa sijabule kakhulu ngoba abogogo abaningi angeke baze basa ahamba amabanga amade ukuze bayothola usizo. Nalabo okufanele balande amaphilisi ezibhedlela bazothola usizo khona lapha eduzane.

Uma ngabe ipayipi i-hose lilikhulu futhi liqinile, lingakhona ukubamba amanzi amaningi futhi nge-pressure engaphezulu. Kanye-ke ne-nozzle uma kuyi-nozzle ekulungele ukulwa nalowo mlilo or inhlobo yomlilo, ibaluleke kakhulu ngoba ingakhona ukuthela amanzi endaweni ekude kunomuntu ozobe ecima lowo mlilo.

Lapha sikhona kushayisane izimoto eziningi kakhulu, okusho ukuthi yokuqala iye yashayisana neloli lase yase iyavutha. Ezinye-ke zaqhamuka zaqhamuka nazo zashayisana kuleyo ngozi. Zase zihlangana ziba ziningi iy'moto ziloko ziqhamuka zahlangana.

Ngingathi uma iseshini iphela, ngizame ukukhuluma naye, ngilicele eseceleni.

Ukuthwasa isikole lapho okufundiswa khona abantu abanobizo ukuthi bakhulume nabantu asebasishiya emhlabeni. So bafundiswa ukukhuluma nalabo bantu futhi baphinde bafundiswe ukusebenzisa imithi nokuhlahluba izinkinga, abantu abachamuka nazo kanye nokuziphatha.

Isimo ngiye ngasihlola ngokuthi ngi-collect-e i-data esekhampanini kumaseva. Ngabona ukuthi abasebenzi bahlale basecingweni futhi izingcingo eziningi azibanjwa. Ngase-ke ngi-oda amanye amaselula, ngichashe futhi nabanye abantu ebazokhona ukusiza laba ebakhona manje.

Imiphumela emibi engahle ivele ekukhiqizeni lolu hlobo lwemithi ukuthi umuntu angahle ayisebenzise ngendlela okungeyona.

Mphathi mphathi wesibhedlela ngiyakuhlonipha kakhulu kodwa kade ngilindile la kusukela ekuseni ngibanjiwe ulayini nabantu abagulayo futhi mina angiguli ngisuke ekhaya ngizolanda amaphilisi kagogo la, ugogo ungilindile ekhaya uphathekile. Angikwazi ukuthi ungibambise ulayini nabantu abagulayo. Ngakho-ke ngicela ukuthi ungikhiphe kulo layini noma wenze omunye ulayini wabantu abazolanda amaphilisi, abagulayo babe nolayini wabo wodwa ngoba le ayisebenzi nje nhlobo.

Yazi le nkinga le inkinga engibhekene nayo kakhulu la emgwaqeni la uma uhamba amanye ama-design omgwaqo angiwaboni asebenza ngendlela elungile. Kwenye indawo umgwaqo omnqane umgwaqo mncane nje kakhulu mncane kakhulu. Awukhoni nje ukuthi ufake iy'moto ey'mbili. Kokunye uthole lapho bavule khona ulayini ukuthi ukhone ukudlula enye imoto akuyona indawo ukhona ukubona kuyona ngale ukuthi kwenzakalani. Izimo zomgwaqo zimbi kakhulu. Uthola kunemigodi kunayo yonke leyo nto nje akuhambeki kubi. Yiyo le nto engicabanga ukuthi futhi idale izingozi la endleleni ngoba abantu besuke bededela nje lezi godi lezi.

Nganginobabomncane yah sasihlala naye endlini, wayegula kakhulu egulwa iyona i-TB le. Kepha ngenxa yokuthi sasingakhoni ukumthengela imithi, ngapha egula ehleli ekhaya ugogo engasebenzi kwamholela ukuthi agule kakhulu. Waze wasishiya emhlabeni. Kwakungelula nje wayehlala ukugula nsukuzonke. Nangenhlanhla-ke i-TB leyo azange ikhone ukusingenela thina, kodwa nje eyi isimo sasisibi kakhulu.

Bekade kukhona iloli nemoto encane eshayisene laphana zabamba umlilo zavutha. Kwase kuqhamuke ezinye futhi ezinhlanu zashayisa khona lapho. Ngiyacabanga laba ekade beshayela lezi ezinye iy'moto bekade bengaboni. Kushone abantu ababili-ke kule ngozi, laba abanye basindile kodwa isimo sabo sibuqayi kakhulu. Bangahle nje bengasindi kodwa okwamanje baphuthumiswe esibhedlela. Kuqwele igazi nje yonke indawo la phansi. Nala bantu ababili abashonile nalaba abalimele.

Izinto ezibalulekile zokuhlola zokuhlolwa kwemfundo yosizo ukuthi kube khona ukuvivinya okuba khona mhlampe kanye or kabili ngenyanga. Ngiyacabanga ukuthi lokho kungakhona ukusiza kakhulu ukuthi sibone ukuthi kuyafundeka ngempela yini.

EMS yona esikhathini esiningi iyaye ihlanganise i-data yabantu abafonayo nesikhathi esethathiwe ukuthi basuke lapho ikhona leyo moto iyofinyelela lapho kwenzeka khona leyo ngozi. So mabaqeda beceda kuthola leyo data leyo bayithatha bayivininye bayihlolisise kahle nje ukuthi kungathathi isikhathi esingakanani. Iyiphi into mhlampe abangahle bayi-improve ukuthi leso sikhathi leso sibe sincane futhi nomphakathi ube ube uvikelekile.